Ntlha e leng gore lefelo le go emelwang ditekisi mo go lone e itsiwe le lefelo le le ke ka ntlha ya gore borra ditekesi ba na le maatla ebile ba rata madi, ka foo ba tlile go tlhokomela lefelo le le ba leng mo go lona gore go se nne le madi a ape a e leng gore a tshaba kgotsa a tseiwa go bona kgotsa batho ba tlile go berekisang didiriswa tsa bona.

Ke fa ba sa tlwaela ka mokgwa o batho ba ditekisi ba kgweetsang ka ona mme gape le ka mokgwa o go leng ka teng go kgweetsa le batho ba bangwe mo seterateng.

Se nka se dirang ke gore nkaya mo mogaleng wa letheka wa me ka lebelela gore ke tshwanetse go ya kae go ile itse kwa tekisi e ke e batlang ke namele kgotsa nka botsa batho mo mabenkeleng a dijo, jalo le jalo.

Maitemogelo a ka a go dirisa di-taxi ke gore di ka pele mme o fitlha kwa o yang o babalesegile.

Fa ke reka dithoto tseo, go diragetse gore ke tshwanetse ke go patela madi a e leng gore naya kwa di-terrif-ing gape ntlha e nngwe le nngwe e leng gore dithoto tsa ka ne di tsamaya go tsona ke ne ke diriwa gore ke itse gore di ko kae mme ga di a tsaya sebaka byao, di tlile gape mo go nna morago ga matsatsi a le supa ke di rekile.

A ke itse letshwao leo, mme matshwao a ke a itseng ke matshwao a go tshwana le di-stop sign, matshwao a go bontsha gore go na le di-hump-o ko pele, matshwao a go bontsha gore go na le mo tsela e leng gore e a curve-fa, jalo le jalo.

O tshwanetse go 'ira bonnete ba gore koloi ya gago itekanetse ka botlalo, tsotlhe di eme ka tsela gape gape ga e tle go ne ya mathata a ga o tsena tsela.

Dingwe tsa dilo tse di sa lebalesegeng tse di ntiragetseng ke le mo leetong la bese ke gore ne ke ya kwa Kapa Bophirima ka sekolo. Ke tsere sebaka ke le mo tseleng, mme ke tsamaile ka sekolo e le gore ke tsamaile le bana ba phaposi ya ka le barutwana ba bangwe bangwe gore ba ne ba le ko sekolo se ne ke le ko sone.

Go tlatsa diterene thata go ama botsogo jwa tlhaloganyo le jwa mmele jwa bapalami ka gore ga o ya kwa o yang ko teng e be o fitlha e le gore o tlhaga o emeletse o sa dula fatshe, o i-kry-a e le gore o mooko ebile o palela ko nna le go nna le maatla ka mokgwa o o leng ka teng.

Di-Uber le di-Bolt di rarabolola mathata a bapalami a pabalesego ka gonne bapalami le bakgweetsi ba thusana. Motho a kgweetsang o dira bonnete jwa gore bapalami ba gage ba fitlha ko ba yang ka nako ebile ba babalesegile, gape bapalami bona ba dira bonnete jwa gore bakgweetsi ba duela madi a e leng gore a lebane bona le gore ba ba fitlhise ko ba yang ko teng.

Go tlatsa bapagami phetelela ga go a nna sentle e le ruri ka gonne fa o ka diragala kotsi o fitlhela e le gore o tsere matshelo a mantsi a batho, e leng gore ne go sa tlhokagale gore batho ba ba ntsi jalo ba e leng gore ba sa tlhole ba na le matshelo a bone.

Di ba bolelela gore ga ba tshwanela go rekisa mo ditereneng, ga ba tshwanela go emelela ba sa itshwareletsa le go nna mo e e butsweng, jalo le jalo.

Ntho e ka dirwang gore dibese tseo di tse di tsayang maeto a madi di dire sentle ke gore di nne di ntse di tlhatlhobiwa ka metlha le metlha, pele di ka tsena tsela, gape go nne le bonnete jwa gore e ba di lokisa fa di tshwanetseng go lokisa kwa pele di ka tsena tsela.